Ee vhathu vha vhaaluwa a vho ngo tea u shumisa masheleni avho uri vha kone u wana dzilafho ngauri hayo masheleni ane vha khou a wana mindende avhe a khou vha thusa kha ṱhoḓea ya hayani kana na kha zwine vhavha vha tshi khou zwi ṱoḓa u fana na zwithu zwo no tonga zwa u ṱamba zwiḽiwa vha shumise tshelede heneyo zwino zwi nga dzi dovhe zwashuma futhi arali vha tshi ḓo dzhia heyo tshelede vha ya vha ita uri vha kone u badela ngayo uri vha wane dzilafho, dzilafho vha tea u ḽi wana nga mahala.

Ee ndi vhona ungari ndi zwa ndeme ngauri hu na vhaṅwe vhathu vhe ne a vha uri a vha nyagi u ya vhuongeloni u ḓo wana uri hoyo muthu u kho tea uri a yo u dzhia mishonga yawe, zwino ndi vhona ungari ndi zwa ndeme nga maanḓa u ḓiselwa tshumelo hayani ya mutakalo ngauri vha vhaṅwe vhathu a vha nyagi u ya vhuongeloni uri vha yo u dzhia mishonga yavho.

U ṱhogomela vhathu vha vhaaluwa zwi ḓa na mushumo munzhi nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vha vhaaluwa vha vha vha si tsha kona u ḓi itela, zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u tea u zwi ṱhogomela nga maanḓa ngori vha thusa kha zwithu zwinzhi zwine vhavha vha tshi khou zwi ṱhoga vhavha vha si tshena mannḓa a u ḓi itela zwino ri tea u vha vhathu vhe na vho ri ri a vha na mbilu ndenya dzo khwaṱhaho uri havha vhathu ri kone u vha ṱhogomela sa vho mihasho navho khotsi ashu na vho makhulu washu.

Vha nga to sedza fhethu hunzhi vhaaluwa a vha tsha dzhieliwa nṱha u ḓo wana uri a vha tsha fariwa zwavhuḓi zwine zwa vha uri a si zwavhuḓi arali u tshi sedzulusa vhathu vha vhaaluwa vha tea u fariwa zwavhuḓi nahone vha dovha vha ṱhogomeliwa ngori ndi vhathu vhane vha vha uri ndi vhabebi vhashu vho ri alusa, zwino vha nga to sedzulusa kanzhisa i zwo ḓalesa u wanulusa uri vhathu vha vhaaluwa a vha khou ṱhogomeliwa zwavhuḓi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ra dzula ro zwi lavhelela ra ḓi zwi sedza tshifhinga tshoṱhe ri tshi khou tshila ee.

U amba ngoho ndi ha uri vhathu vhane vha vha na na na thaidzo ya mutakalo wanga to sedzulusa fhethu hunzhi avha akho fariwa zwavhuḓi hu na u khethulula ṱhogomelo ya hone ine wa i wana u nga zwi vhona na zwa uri a si vhathu vhane vha vha uri avha khou fariwa zwavhuḓi nga maanḓa muthu a vhuya a ḓivhea uri u na mathada afhio zwi tshi ḓa kha mafhungo a mutakalo uḓi wana uri u a khethululiwa nahone kutshilele kwa hone ku vha ku si kwa vhuḓi.

Ndi vhona unga vhathu vha home base care vhane vha shumisana na dzi kiḽiniki na na vhuongelo hoṱhe u ya nga nga Afurika Tshipembe nga vhe vhatshi ita zwezwi zwo to endela vhathu vha tshi dzhena nga miḓi uri vha kone u ṱhogomela havha vhathu vhane vha vha na malwadze a sa fholi, ngauri tshiṅwe tshifhinga vha nga sedzulusa huna vhathu vhane vha vha vha a shavha kana a vha na maanḓa kana u ḓi ḓi u ṱanganedza uri na ngoho vha na malwadze a sa fholi u ḓi wana a tshi khou ya tshitshavhani vhukati ha vhathu ngauri vhuongeloni hu vha ho ḓala vhathu zwino u a ḓi khethulula. Ndi vhona ungari tshithu tshine tsha nga shumisiwa ndi uri havha vhathu vha homebase care vhane vha shumisana na manese vha vha vha endele vhathu havha noni vha malwadze a sa fholi uri vha tshimbile vha tshi vha ṱhogomela vha tshi vha sedza na uri zwithu zwavho zwi khou tshimbilisa hani.

Masiandoitwa ane anga vha hone kha mulwadze musi a tshi khou pfhukiseliwa kha vhunwe vhuongelo ho wanulusa uri hoyu muthu u khou lwala lwa shishi, thaidzo ine yanga vha hone ndi ya musi a tshi khou tshimbidziwa a tshi khou isiwa kha vhunwe vhuongelo hu na khonadzeo ya uri hoyu muthu a tshi sala a tshi swika hune a khou swika hone a vha a si tshavha muthu wa right, kana ane a kha ḓi vha kha tshiimo tshi takadzaho huna zwinzhi zwine zwa nga ita musi havha vhathu vha tshi khou tshimbila vha badani vha tshi khou mu isa kha vhunwe vhuongelo.

Ee nṋe ndi vhona ungari ndi zwone zwithu zwine zwa nga vha khwine ngori havho vhathu vha dovha futhi vha nyaga uri vha wane zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi ndi cauncelling zwi amba uri havha vhathu vha kona u dzula na vhafhasi vha kona u thusiwa zwi tshi ḓa kha kha thaidzo ya ya muhumbulo ngauri zwithu zwa u khethulula mbeu i zwi zwi dovha hafhu zwa zwa sia masiandaitwa a si a vhuḓi kha ku humbulele kwa muthu, zwino arali wa nga wana uri zwibadela vha khou kona u khethululiwa uri vha kone u wana dzilafho zwi vha zwi khwine ngori vha a kona u dzula navho fhasi vha vha vha vha vha vha vha sumbedzisa kana u vha bvisa kha zwine vha vha khazwo kana zwine vha khou pfa zwone. Ndi vhona ungari ndi yone nḓila ya khwine ngori vha a kona u dzula fhasi nga tshavho vha sumbedzisana na zwoṱhe zwine vha khou ṱangana nazwo vha kone u wana nḓila yo uri vha kone u tshila vha tshi ya phanḓa.

Fhano Afrika Tshipembe ndi vhona ungari hu vha hu si na vhuthada na vhuthihi nga uri vhathu vhanzhi vho no vha na na na nḓivho zwi tshi ḓa kha hovhu vhulwadze ha HIV and AIDS, ndi vhulwadze vhune arali muthu a tshi kho to tovhela zwavhuḓi dzilafho ḽawe ahuna na na na na tshithu tshine tsha nga itea khaye zwino vhathu vhanzhi vhono vha na nḓivho u fhirisa zwithu zwa murahu ngori vhathu vhanzhi vha sa pfesesi uri heḽi hovhu vhulwadze ndi vhulwadze vhune ha vha uri ndi vhulwadze ḓe, vho vha vhu tshi tshuwisa zwifhingani zwa murahu zwa zwino mara zwithu zwo no khwinifhadzeya ngauri ralo ndi vhona ungari vhathu heḽi dzilafho vha vha vha khou vha khou tshimbila zwavhuḓi badi zwi tshi ḓa kha kha kha kha u dzhia mishonga yavho ya ya ya hovho vhulwadze ha HIV and AIDS.

Hune u nga si tou ḽi amba uri zwo fanela kana a zwi ngo fanela mara zwibadela hu a ḓala nga maanḓa lune vhaṅwe vha fhedzisela vha so ngo tsha thusalea, zwi tshi khou bva kha uri u ḓo wana uri nga ḓuvha ḽe ḽo ho ḓa vhathu vho fhambananaho ngauri zwibadela zwi a konadzea uri u wane hu ḓuvha ḽine vho mme vho ḓa tshikaloni tsha ṅwana nga hafha vha khou thusa vhalwadze nga hafha huna vhathu vho ḓo dzhia mishonga. Zwino u ḓo wana uri zwo ḓala nga maanḓa mara hu vha hu si na iṅwe tshumelo ine yanga vha hone ngori ndi yone nḓila i yoṱhe ine vhuongeloni na zwibadela vha shumisa yone.

Phambano ihone ende yo hulesa nga maanḓa ngauri wa nga to sedza kha kha kha kha kha kha kha kha zwibadela zwa muvhuso rivha ro ya ri tshi khou zwiḓivha na zwori vhunzhi ha vhathu vhane vha ya kha zwibadela zwa muvhuso tshikwama tshavho tshi vha tshi tshi si tshavhuḓi nga u ralo zwi ita uri vhathu vhanzhi vha ḓalese, zwino kha phuraivethe hu vha hu tshi khou shuma masheleni zwino vha ḓo wanulusa uri asi kanzhi vha tshi nga wana u tshi ḓala kha phuraivethe. Zwino kha muvhuso u a ḓala nga maanḓa zwino phambano ndi khulusa nga maanḓa khekhe hezwo zwibadela zwivhili kana vhuongelo vhuvhili zwino phuraivethe a i ḓalesi nga maanḓa mara kha muvhuso muvhuso u a ḓala nga maanḓa vha ḓo wana uri ho ḓala nga maanḓa.

Tshumelo ya ambuḽentse ndi ya vhuḓi nga maanḓa ndi ya vhuḓi nga mannḓa ngauri huna vhathu vhane vha vhori a vha na zwiṋamelo zwo vha i sa sibadela zwine zwa to fhedzisela zwitshi kho ita uri arali mulwadze a kha tshiimo tsha shishi ri a kona u founela ambuḽentse a ḓo a dzhia mulwadze nga tshifhinga, ngori arali a sina tshiṋamelo uri a bva afha a tshi kho tshimbila vha ḓo wana uri a zwi kho konadzea hoyo muthu u kha u kha u kha u kha tshiimo tsha shishi nga maanḓa lune zwi kho to nyaga tshiṋamelo zwino arali muvhuso a u kona uri provider nga zwithu zwa dzi ambuḽentse u a kona u founela ambuḽentse a ḓa dzhiiwa mulwadze a ya alafhiwa nga tshifhinga.

Wa ngari u tshi khou amba nga mafhungo a khombo ya ya ya muḓalo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u ngasi to dzula wo to u zwi lugisela ngori ndi zwithu zwa mupo, naho wa ḓi lugisela zwi nga ḓi itea na nga matshelo wo dzula wo luga mara ndi zwiṅwe zwa zwithu zwi no nga si zwi thivhele vha nga sedza nga two thousand ho vha na miḓalo lune vhathu vhanzhi vho fhedza vha khou xelelwa nga mahaya ndi dziṅwe dza dzi khombo dzine ha vha uri ndi zwithu zwine zwi to ḓa ndi zwithu zwa mupo. Muḓalo asi asi asi asi khombo ya vhuḓi ngori zwi sia masiandaitwa a si a vhuḓi vhathu vhanzhi vha vha vha xelelwa nga maanḓa nga zwithu vhaṅwe vha xelelwa nga mashaka avho.

Hafha hune nṋe nda dzula hone nethiweke a i na problem nethiweke a si thaidzo thaidzo i vha ya ya lwendo tshikhala tsha uri hu swike vhuongeloni musi wo vhidza ambuḽentse hu vha hu kule nyana mara zwitshiḓa kha mafhungo a netiweke netiweke i na thaidzo hafhanoni. Zwino ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine ravha uri ri khou ṱangana nadzo thaidzo fhedzi i vha ya tshikhala tsha tsha tsha u isiwa hafho vhuongeloni hu vha hu kule nyana.

Zwivhangi zwa mililo kanzhisa zwi vhangiwa nga vhathu vhene vha vhori a vha na ṱhogomelo huna vhathu vhane vha ri vha bizi vha tshi khou bika zwiṱofufuni vha sia dzi bodo vha i hangwa haningei. Hezwiḽa zwithu zwi fhedzisela zwi tshi khou khosa uri muḓi u swe kana zwi vhange uri muḓini hu fhedzisele hu tshi khou duga, ngauralo ndi zwiṅwe zwa mililo ine ha vha uri ro no ḓi zwivhona miḓini minzhi zwi tshi khou itea zwithu zwo zwo zwo zwo no nga zwezwi.

Khombo ine havho vhathu vha nga ṱangana nayo ndi ya uri vha nga si kone u vhidza vhathu vha zwi dzima mulilo uri vha ḓe vha vha thuse ngauri fhethu he vha dzula hone a hu ngo tendeliwa nga muvhuso. Zwine zwavha zwi tshi khou amba uri vha vha vho ḓi imisa nga vhone vhaṋe zwino khombo ine yanga vha hone ndi ya musi uri huvhe na vhathu vhane vha nga ḓa vha vha thusa musi vho ṱangana na tshiwo tsha uralo ahuna thuso ine vha ḓo i wana kha muvhuso uri hu ḓe zwi dzima mulilo zwi ḓe zwi thuse avho vhathu.

Kha kha kha kha kha vhupo hovhu ha mahayani a si tsheo dzoṱhe dzine namusi arali u u kha civic kana u muhulwane wa civic wa fhedzisela u tshi khou dzhia tsheo kana wa dzhia ndango wa i vhea zwanḓani zwau hu na zwiṅwe zwiimo zwine zwi a ṱoḓa uri zwi thome zwi to swikisiwa thavhani. U fana na nyimele yo no nga yeneyi ndi vhona u nga ri ha dzuliwa na vhakalaha kana ha swikisiwa thavhani hu ngavha na nḓila nnzhi dzine ra nga dzi wana uri ri kone u ṱavhanya uri ri ri ri thuse kha heyi nyimele ine yavha hone na hafhanoni zwi amba u ri zwa kona u swika thavhani ri a kona uri ri wane muhulwane wa mapholisa a ri kone u vha sumbedzisa tshiimo tshine tsha khou itea hafho.

Zwivhangi zwinzhi zwi vhangiwa nga vhathu vhane vha vhori vhunzhi havho vha havho vho vho ḓi nwela zwikambi. Vhathu vhane vha khou nwa zwikambi ane ndi vhone vhane vha vhori vha vha khou khosa zwivhangi nga maanḓa kana dzi khombo dza badani ngauri muthu anga si nwe zwi zwi zwi zwikambi a dovha a vha na vhuḓifhinduleli a u reila goloi hezwo zwithu hezwo a zwi konadzei na ḓuvha na ḽithihi zwino zwivhangi zwinzhi kana khombo khulwane dzine dzavha badani dzi khou vhangiwa nga vhathu vhane vha vhori vho nwa zwikambi.

Ndi vhona ungari tshithu tsha khwine ndi u sia wo laela kana u sumbedzisa vhathu vhane vha vha uri ndi vhone vhane vha shuma ngazwo hezwi zwithu zwo zwo zwo zwa zwa zwa tshiimiswa hetshinoni tsha vhathu vhane vhavha vhatshi khoya u gonya dzi thavha ndi vhona ungari tsireledzo ine yanga vha hone ndi ya musi vho sia vho laela uri tshifhinga tsha swika ngo tsha ngauri vha khou vhonala vha sa a thu vhuya ngei thavhani hu ḓo kona u dzhiwa tsheo ya uri havho vhathu vha ye vha ṱoḓiwe. Ende na tshiṅwe zwithu na nḓivho yo ḓivha u vha na nḓivho ya u gonya thavha na u ḓivha nga ha thavha uri zwithu zwo yo imisa hani zwi a thusa mara tshi hulwane ndi vhona ungari u laela ndi zwone zwa zwiṅwe zwithu zwo no thusa nga maanḓa uri vhathu vha ḓivhe uri hu na vhathu vho gonyaho ṱhavhana zwi amba uri nga tshifhinga tsha so arali vha sa a thu vhuya he vhathu vha tea u dzhia tsheo ya uri vha yo u ṱoḓana navho.

Ee ndi ḽiṅwe heiḽa buḓo ḽine ndo no vha na dzangalelo naḽo nga maanḓa ngauri nne ndi muthu ane nda funa u thusa vhathu nga nḓila dzoṱhe. Ndi a zwi funa nga maanḓa uri ndi ḓi wane ndi tshi khou thusa vhathu, zwino ndi nda nda vha ndi na dzangalelo nga maanḓa uri nda ndi nga ḓi wana ndi tshi khou shuma hezwi zwithu ngori ndi a funa u shumela vhudzulapo hanga ndi a funa u shumela vhathu vha hashu.

Fhano Afurika Tshipembe, zwithu zwine zwa vhori zwi ṱhogomelesa nga maanḓa mutakalo kana zwine zwavha na vhushaya nungo kana maanḓa. Ndi zwithu zwo no nga dzi kiḽiniki na zwibadela, hafho ndi hone hune ra zwiḓivha na zwo uri ri wana hone thuso. A huna huṅwe fhethu hune ra nga hu shumisa nga nnḓa ha hafho fhethu, ri kone u wana thuso. Ndi vhone vhathu vhane vho fara maanḓa, a uri vha kone u ṱhogomela mitakalo yashu.

Thaidzo ine ya vha hone dzi kiḽiniki dza mahayani kana hanefho hune nṋe nda nda ya hone. Ndi thaidzo ya uri manese a khou shotha, manese ndi maṱukusa lune vha ḓo wana muthu o ḓaho a tshi khou vhaisala. A tshi fhedzisela a tshi khou balelwa u dzhena nga ndavha ya uri vha thusi ndi vhaṱuku, nga ngomu kiḽiniki heyo. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha uri zwi khou vhaisesa, zwi kombetshedza uri muthu a to dovha a to vhuya nga ḓuvha ḽi tevhelaho. Ndi hone iṅwe ya dzi khaedu kana dzi dzi dzi thaidzo dzine ra khou ṱangana nadzo nga maanḓa ri tshiya kiḽiniki.

Khaedu kana thaidzo ine yavha hone ndi ya uri u shumisa phuraivethe zwi zwi zwi nyaga masheleni. Zwi nyaga masheleni, ndi ngazwo vhathu vho ḓi tika nga zwibadela kana dzi kiḽiniki dze dzi dza muvhuso, nga uri zwithu zwa phuraivethe zwi nyaga masheleni. A ne masheleni ane vhathu a vhanao hayo. Zwino ndi vhona u ngari vhathu ndi ngazwo vho ḓi tika nga zwiimiswa zwa u ṱhogomela mutakalo ya tshitshavha kana ya muvhuso u fhirisa ya phuraivethe.

Sa zwe nda ambisa zwone hafho kha dzi mbudziso dza murahu ndo sumbedzisa na zwa uri kiḽiniki hu khou shotha manese. Mmanese a khou shotha zwi khou kombetshedza uri vhathu vha fhedze vha si tsha lafhiwa, vha to vhuya nga nga ḓuvha ḽi tevhelaho. Zwino ndi vhona ungari ndi khwiṋe muvhuso itsho zwi sedzulusa wa engedza manese kha dzi kiḽiniki na zwibadela. Ya, uri vhathu vha ṱuwe vho thusalea nga ḓuvha ḽine vha ḓa ngaḽo. Nga uri muthu arali o ḓa kiḽiniki u vha o ḓo thusiwa, vha ḓo wana uri muthu u kha tshiimo tsha shishi tshine wa khou balelwa u fhedza o dzhena nga uri ho ḓalesa vhathu ḽainini ndapfu, mara manese ndi maṱuku.

Ndi soko vhona ungari zwi nga thusa nga maanḓa arali vhathu vha tshi nga khampheina. Vha vha vhathu havhanoni vha mutakalo kana vha muvhuso vha tshi nga ḓa dzi kiḽiniki vha tshi vhudzisa uri vhathu vha khou shaya mini, kana hu khou ṱahela mini. Ndi vhona ungari ndi yone iṅwe nḓila ine ya nga kona u thusa uri vhathu vha ambe vhuḓipfi havho nga nḓila ine vha fariwa ngayo dzi kiḽiniki. Mara tshithu tshihulwanesa nga maanḓesa tshine nṋe nda tshi vhona, na thaidzo dzine dza vhesa hone nga maanḓa kiḽiniki dza mahayani. Ndi u ndi u ndi u ndi u shotha ha manese. Manese a khou shotha nga maanḓa kiḽiniki, arali zwa zwi tshi nga konadzea uri hu engedziwe manese dzi kiḽiniki, tshumelo ya ḓo shuma zwavhuḓi badi. Ha ḓovha na tshumelo dzi kiḽiniki.

Sa zwe nda fhindulisa zwone hafhaḽa murahu kha dzimbudziso, hu na fhethu he nda sumbedzisa hone uri hezwi zwithu zwi zwi zwi zwi sia zwi tshi khou vhaisa vhathu vhanzhi. Kana hu na u safarea ha vhathu vhanzhi nga uri vhathu vhanzhi vha khou balelwa u lafhiwa nga ḓuvha ḽine vha vha vhoya kiḽiniki. Zwi vha kombetshedza uri vha vhuye nga ḓuvha ḽi tevhelaho, ende zwi vha zwi zwavhuḓi kha muthu ane o ḓa kiḽiniki u wana thuso. Zwino ndi khwine, vhathu hu tshi engedzea vhashumi vha vha vha vha engedza na na na manese, uri hu kone u vha na na na tshumisano ya vhuḓi. Vhathu vhaṱuwe vho lafhiwa nga uri zwi khou vhavha badi uri u wane muthu a tshi khou ṱuwa a songo lafhiwa, ngeno o ḓo thusiwa kana o ḓo u fhiwa mishonga ine a kho tea uri a ye a iṅwe, kana a i shumise.

Hezwo zwithu hezwi zwo no itea nga maanḓa, zwo no itea nga maanḓa, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi khou vhaisasesa nga maanḓa dzi kiḽiniki dza mahayani. Hezwi zwithu zwi khou vhaisa nga maanḓa, zwo no itea nga maanḓa, lwo no fhirisa luraru. Ndi tshiya kiḽiniki ndi tshi ḓi wana uri madokotela na manese a khou shotha, zwi kombetshedza uri ndi dovhe ndi vhuye nga ḓuvha ḽi tevhelaho. Ende na ḓuvha ḽi tevhelaho zwi dovha zwa u kombetshedza uri u to buba, u fare tshifhinga tshone. Nga uri arali wa vhuya wa ḓi wana u tshi khou ya late kana wa wana ḽo no tou tsha hanefho, u tshi khou ya vho maten. U zwiḓivhe na zwo uri thuso u nga si i wane, zwi kombetshedza uri u to buba uya nga maḓautsha kiḽiniki uri u kone u fara ḽaini u vhe haningei mathomoni. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine wa zwi vhona uri zwi a vhavha, vhathu vhahulwane vha a balelwa vha nga si kone u vuwa nga matsheloni, ḽi kha ḓi tovha maḓautsha. Zwino ndi vhona ungari khwiṋe arali vha nga kona u engedza madokotela na manese tshumelo i ḓo vha a hone zwi badela.

Muvhuso wone uṋe kha u to u shumana na zwo hezwi zwithu, ndi uri vha tea u tou vha tea u tou khwaṱhisa kha ḽa uri dzi kiliniki vha khou tea u engedza vhashumi. Zwi amba ndi vhona ungari tshiṅwe tshithu tshine tsha nga ṱuṱuwedza na uri shangoni zwithu zwi tshimbile nga nḓila zwi tshi ḓa kha mafhungo haya a vhuongi. Vhana navho kha vha ṱuṱuwedziwe nga maanḓa u sedzesa heḽi buḓo ḽa vhudokotela na vhunese. Arali ndi tshi khou aluwa ndi tshi khou ḓi zwivhona uri vho makhulukuku washu vha khou tambula, nga ndavha ya u shotha manese dzi kiḽiniki. Ndi vhona ungari heḽi buḓo hotea ndi tshi zama uri ndi ḽi dzhenelele nga maanḓa, uri ndi kone u thusa tshitshavha tshi tovhelaho. Ndi vhona ungari ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga thusa nga maanḓa.

Sa zwe nda sumbedzisa zwone hafhu kha kha mbudziso heyo ya murahu uri vhana kha vha ṱuṱuwedziwe nga maanḓa u sedzana na heḽi buḓo ḽa vhudokotela na vhunese. Hezwi zwithu zwi dovha zwa thusa vhana uri navho vha kone u vhona zwithu nga nḓila ya vhuḓi, nga maanḓa arali ṅwana a tshi khou ḓi aluwa a tshi khou ḓi zwivhona zwine zwa kho itea shangoni ḽawe. Kha kiḽiniki heneyo ine a ya khayo naye a tshi ya u nyaga thuso, u a kona u zwi vhona uri hafha fhethu hu khou shotha manese nga maanḓa. Zwino ndi vhona u nga ri vhana kha vha kha vha ṱuṱuwedziwe nga maanḓa u sedzana na heḽo buḓi, hu ḓalese manese na madokotela uri vhathu vha kone u thusiwa.

Hezwi zwithu zwi sia masiandoitwa a si a vhuḓi ngo uri hu na muthu ane a ḓo vha a tshi khou ya kiḽiniki, a tshi khou nyagana na mishonga. A wanulusa uri hafho fhethu kiḽiniki ho ḓalesa vhathu vhanzhi vhane vho ḓo thusiwa, mara manese kana vhashumi vhane vha vha hone hanefho kha yeneyo kiḽiniki, ndi vhaṱuku. Ende tshiṅwe tshifhinga zwi kombetshedza uri na manese navho vha a neta vha tshi khou thusa vhathu vhanzhi vhanzhi vha vhaṱuku, ende vha nga si kone u vha thusa nga ḓuvha ḽithihi. Zwino zwi fhedzisela zwi tshi khou vhaisa vhathu vho ḓo thusiwaho, ngo uri vhathu vha ya nga malwadze o fhambananaho. Vha ya nga zwi zwithu zwine zwa khou vha kwama zwo fhambananaho, zwino ndi vhona ungari ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa kho vhaisalesa. Ndi iṅwe khaedu ine i khou vhaisa nga maanḓa u tshi sedzulusa dzikiḽiniki edzi dza mahayani.

Dzi kiḽiniki hedzinoni dza tshitshavha kana dza muvhuso dzi ḓala nga ndavha ya uri vhathu, a vha badeli ahuna u badelisiwa. A si kiḽiniki ya u badelisiwa, zwi amba uri ndo rali nṋe ndi sina tshithu mara ndi khou vhaisala, ndi a kona uri ndi ye ndi wane thuso. Mara arali vha ya kha private zwi ḓo vha kombetshedza uri vha ntshe tshelede, ine vhathu vhanzhi vha ḓo wana uri a vha nayo nga hetsho tshifhinga. Ndi ngazwo vha tshi vhona dzi kiḽiniki nga maanḓa dza tshitshavha hutshi ḓalesa.

Ndi vhona ungari kha nyimele heyi ndi u to sedzulusa vhathu vhene vho ḓa nga, nga nyimele dzo yaho nga uri. Nga uri vha ḓo wana uri huna vhathu vho ḓoho u dzhia dziphilisi kana mishonga ya malwadze mahulwane. Zwino ndi vhona ungari vha nga kona u shumisa system yeneyo ya uri , arali kana ho ḓa muthu wa emergency ano kho to vhaisala nga maanḓa. Vha tea u thoma u sedzana nae, ndi uri ndi vhona ungari ndi yone sisteme ine vha nga i shumisa uri vha kone u lafha vhathu. Naho vha si nga si kone u vha fhedza, mara vha thoma u sedzesa vhathu vhane vho ḓa nga zwiiimo zwi shushaho. Ndi vhona unga ndi inwe ya nḓila ine vha nga i shumisa.

Hezwi zwithu zwa zwi nga thusa nga maanḓa uri vhathu vha kone u ḓivhea uri muthu, u khou ḓa ṋamusi vha khou ḓo lafha vhathu vha ngana nga ḓuvha. Nga uri arali ra nga shumisa system ya digital, i ḓo ri thusa kha uri vha manese vha so, vha zwiḓivha uri namusi hu khou da vhathu vha ngana. Ri khou ḓo unga vhathu vha ngana, a vho ngo tea u fhira hetsho tshivhalo, nga nnḓa ha musi arali hu tshi khou u ṱoḓa vhathu vha shishi vho ḓa ho nga emergency. Vha a kona uri vha sedzane navho mara, ndi khwine zwi tshi ḓivhea uri ṋamusi zwi amba uri ri nga kona u lafha vhathu vha ngana ngauralo ngauralo.

Ha, na nṋe ndo mbo ḓi, ndo no ndo no ndo no zwi ita nyana zwina zwina zwina zwina tshifhinga tsho vhalaho, zwine ndo no ḓi zwi ita zwithu zwa zwa ubva kiḽiniki. Musi ndi songo wana thuso, nga uri tshiṅwe tshifhinga u nga ri u tshi sedzulusa wa wana uri, wo sokou dzula mara u khou zwi vhona uri a khou wana thuso. A si khwiṋe wa ya wa nyaga zwiṅwe zwine zwa nga u thusa, kana wa ya kha iṅwe kiḽiniki ine zwi ḓo kombetshedza uri uye kha phuraivethe. Naho u tshi ḓo shumisa masheleni awu, mara ndi khwiṋe wo ya wa wana dzilafho. Nga uri tshiṅwe tshifhinga u wa zwipfa uri nyimele ine wavha khayo, ayi tendi uri u dzula hafho fhethu usa khou wana thuso. Zwino ndi khwiṋe u tshi ḓa na maṅwe maga kana, puḽane ine wanga i shumisa uri u kone u lafhiwa.

Tshiṅwe tshifhinga ndi sokou vhona u nga ri hu vha hu khou tsikeledziwa nga maanḓa vhathu vhane vha ḓo nyaga thuso ngauri zwiṅwe zwithu zwi vha zwi si khou nyaga tshifhinga, muthu u a kona u ḓa o ḓa nga emergency tshiimo tshawe tshi tsha shishi nga maanḓa tshi shushaho. Zwino arali o no tou vheyelwa tshifhinga zwi amba uri tshifhinga hetshiḽa tshi nga ri tshi tshi sala tshi tshi swika tsha uri mu muongi kana dokotela kana nese ḽi vhe nae nga tshetsho tshifhinga u wana uri tshiimo tshawe tsho no ṋaṋa nga maanḓa. Zwino nda tshi vhona u nga ri zwa zwi nga vha khwine arali vhathu vha tshi nga sedzulusa tshiimo tsha muthu uri tsho imisa hani lune zwi a ṱoḓea uri vha mu vhone nga tshifhinga tsho imaho nga uri naa.

Ee, zwa ano maḓuvha zwo no leluwa nga maanḓa ngauri vhathu vha zwino vha vha vha, vho no ṱanganedza hovhu vhulwadze a si vhulwadze vhune vhu a vhulaya ende kana u tshuwisa u fana na zwe zwi zwa vha zwi hone kha zwifhingani zwa murahuni, futhi vha vho ḓivha uri vha tshi ya vha tshi dzhia mishonga vha zwi vha zwi itisa hani, manese vho zwi vhekanya nga nḓila ine navho vha pfha vho dzulisea na musi vha tshi nyaga uri vha yo phakha mishonga yavho.

Ee, hu ḓo fhedzisela hu tshi vha na migwalabo ngauri edzo philisi ndi dzone dzine dza ṱoḓea nga maanḓa zwibadela, ha sa vha na edzo philisi hu a vha na vhuthada ngori ndi dzone dzo ḓoweleaho.

Ee, thaidzo ine ya khou vha hone ndi ya uri u ya huṅwe kana u lafhiwa kha kha kha kha kha kha miṅwe mipo kana kha miṅwe mivhundu zwi dovha zwa vha zwi tshi khou nyaga uri u shumise tshelede, zwine zwa vha zwi zwo ri vhaṅwe vhathu vha vha vha tshi khou balelwa uri vha nga swikelela afho fhethu ngauri vha vha vha si na dzedzo tshelede dza dza dza dza uri vha kone u ṋamela. Tshiṅwe tsha tshithu futhi ndi tsha uri muthu ane a vha uri tshiimo tshawe tshi kha shishi u ḓo balelwa uri a wane dzilafho nga tshifhinga ngauri u khou tea uri a tou thoma a tou ṋamela aye afho fhethu zwine zwa vha uri hu na u konadzea uri ha na tshelede, zwi amba uri hu nga itea tshinwe na tshinwe kha hoyo muthu.

Hu ḓo vha na tshiwo tshihulu nga maanḓa ngauri vhathu vha phila nga mishonga, zwi amba uri na u tshinyala vhathu kana u lovha vhathu zwi nga zwi nga engedzea, zwi nga engedzea. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine hezwo a zwi nyagi uri zwi vhe hone uri vhathu matshilo avho a dzule o langea ngauri vhathu vha khou tshila nga mishonga na dziphilisi, zwino zwa vhuya zwa swika kha hetsho tshipiḓa hu vha ho no vha na muṅwe mulingo mihulu nga maanḓa zwinzhi zwi nga itea zwi si zwavhuḓi.

Tsha u thoma tshine nda nga uri vha thome u sedza ngatsho kha zwibadela zwa hafha mahayani kana kiḽiniki dza mahayani, nga maanḓesa dzi kiḽiniki dza mahayani hu khou shotha manese. Nda ndi nga humbela khumbelo khulu nga maanḓa uri mbekanyamushumo heinoni i nga sedzulusa uri dzi kiḽiniki hedzi dza mahayani ndi khwine vha tshi engedza manese uri vhathu vha thusiwe nga tshifhinga, vha sa ḓe kiḽiniki vha fhedzisela vha tshi huma nga ndavha ya uri manese a khou shotha.

Vha tea u sedzulusa uri naa zwibadela kana kiḽiniki vhathu vha khou lafhiwa nga tshifhinga naa kana vhathu vha khou wana dzilafho dzo fanelaho naa nahone futhi zwo vha zwi tshi nga takadza arali vha tshi nga pfha kha vhadzulapo vha vha vha vha kha mipo yo fhambananaho uri tshumelo ya kiḽiniki i khou tshimbilisa hani, zwi ita uri na vhone vhaṋe vha kone u ḓivha ṱhoḓea dzine dza khou ṱoḓea kha vhathu.

Ee, vhuponi ha mahayani ndi vhona u nga ri zwithu zwa u nga u u dzhenelela nga maanḓa kha kha u dzhima na u gidima na u dzhenelela mitambo henei ine ya ita uri u kone u dzula u tshi khou langa muvhili wau uri u vhe right kana u lugele, zwiṅwe zwithu ndi ndi ndi ndi u ḽa mitshelo kana u ḽa miroho nga maanḓa, zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwi na pfhushi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine wa nga zwi tou vhidza uri mutakalo wa muthu u dzulele wo lugela.

Ee, hoyo muthu u balelwa u wana ṱhogomelo ya ya tshifhinga tshoṱhe ngauri u vha o lwalesa tshifhinga tshilapfhu zwine tshinwe tshifhinga zwi a balela na manese uri vha kone u mu onga kana u mu lafha ṱhogomelo ine a nga i wana a nga si i wane ya tshifhinga tshilapfhu kana ya tshifhinga tshoṱhe ngauri hoyu muthu u vha o lwalesa tshifhinga tshilapfhu.

Zwine nda ambisa zwone hafhaḽa mathomoni kha dziṅwe dza dzi mbudziso uri manese arali a nga vha hone dzi kiḽiniki zwi ḓo thusa badi ngauri u a kona u zwi vhekanya zwavhuḓi hezwi zwithu, hu tea u vha hu na manese ane o dzulela u lindela uri a kone u thusa vhathu vha emergency, ndi zwone zwithu zwiṅwe zwine zwa nga shuma nga maanḓa hu sa tou uri hu khou bva nese ḽine ḽa vha uri ḽi khou thusa muṅwe muthu nga hangeini ho no ḓa emergency u khou bva u khou yo thusa hoyu wa emergency, zwi amba uri zwi sia houḽa vhe vha mu siya nga hangei nae o imela uri vhone vha dovhe vha vhuye vha ḓe vha mu lafhe, tshifhinga tshi vha tshi khou ṱuwa, vhathu vha fhedzisela vha tshi khou balelwa u lafhiwa kana u wana dzilafho ndi zwone zwine nda nga sumbedzisa zwone.

Ee, vha fanela u thoma vha kwamana na vhathu vha mutakalo uri vhone vha khou nyaga u khwinisa tshumelo uri vha kone u vha tendela arali zwi tshi nga konadzea, ndi yone nḓila ine vha nga kona u i shumisa heyo vha tea u thoma vha ya vha vha vha ḽi swikisa kha kha tshumelo ya mutakalo.

Arali nda nga fhiwa tshikhala tsha u ita pulane ya emergency services ndi vhona u nga ri vhathu vhane nda nga vha thoma vha vhea phanḓa ndi vhaaluwa, ndi vhaaluwa vhane tshiimo tshavho tshi kha shishi na vhana vha tshikolo, vhana vha tshikolo arali a tshi khou bva tshikoloni arali naye a kha tshiimo tsha shishi ndi vhone vhathu vhane nda nga thoma vha vhea phanḓa kha emergency services, ha ḓi tovhela hanevha vho ḓihwalaho, vhafumakadzi vho ḓihwalaho.

Ee, ndi vhona u nga ri zwi vha zwi khwine arali zwa nga tikedziwa nga maanḓa arali zwa nga isiwa kha khoro ya shango ha dzuliwa fhasi a sumbedziwa uri vhadzulapo vha u thusa hoyo muthu nga masheleni o imaho nga uri, zwi amba uri muḓi muṅwe na muṅwe u ḓo ḓi bvisa zwiṱukuṱuku zwa ndivhuwo u tou livhuwa uri havho muthu vha khou shumela vhathu.

Ee, zwine nṋe nda nga nyeletshedza minister wa mutakalo nga ha tshumelo dzavho dza shishi ndi nga ri kushumele kone a ku tou vha kune wa nga tou kukanuka nga maanḓa, zwinzhi zwi khou khwinifhadzea nga maanḓa kha ḽe ḽi ḽa uri u tshi nga sedzulusa na mishonga yo no vha hone, ni a kona u thusa vhathu na kha malwadze mahulwane ane u bva murahuni o vha a tshi shushedza nahone u sokou pfha u nga ri u nga si kone u tshila u nao, zwa zwino vhathu vha khou tshila nga maanḓa nga dziphilisi dzine vha khou dzi wana, zwino u nga pfha u tshi ḓihudza badi no no no sedzulusa uri zwithu zwinzhi zwo no shanduka.

Ee, zwine nṋe nda nga mu eletshedza zwone ndi zwa uri kha shume na vhathu zwavhuḓi, a ye a vhe muthu ane a vha uri u u khou tshilisana na vhathu, u wa swikelelea hone u a kona u amba zwine zwa khou tswenya arali hu ene muthu ane a khou onga nga tshetsho tshifhinga ndi vhona u nga ri ndi zwine wa nga mu sumbedzisa zwone, no sumbedza uri o ṱanganedzea kha kha kha kha vhupo ha vho riṋe, kha shumi na riṋe zwavhuḓi zwithu zwi tshimbile.

Zwine nda nga zwi sumbedzisa kha murangaphanḓa wa mutakalo wa vunḓu ḽa vho riṋe ndi uri nga vhe hu tshi nga hu a vha na zwifhinga zwine vhathu vha mutakalo vha a kona u funza tshitshavha nga ha malwadze o fhambananaho uri vhathu vha ḓivhe na u vha na nḓivho ya u ḓitsireledza kha malwadze a fhano ḽifhasini, ndi iṅwe zwiṅwe zwithu zwine zwa nga thusa nga maanḓa vhathu hezwi zwithu.

Ee, nṋe ndi vhona u nga ri ndi khwiṋe u lindela ambuḽentse ngori tshiṅwe tshifhinga u a shumisa goloi yau u khou isa muthu sibadela a fhedzisela a khou tshinyala u badani, ndi vhona u nga ri mulandu u vha o no vha na iwe mara ambuḽentse ya vhuya a swika vha a kona u mu ṱhogomela uyu muthu na musi a saathu swika sibadela vha vha vha na mitshini na zwithu zwinzhi zwine vha nga kona uri vha vhe vha khou mu thusa uri a kone u swika sibadela, ngauri nṋe nda nga dzhia ndango, nda dzhia maanḓa nda vhea zwanḓani zwanga nda shumisa goloi hoyu muthu hu na tshantsi tshinzhi tsho ri hu nga ḓi itea zwiṅwe zwithu ndi tshi kha ḓi mu isa sibadela ndi nḓilani zwine na nṋe muṋe ndi ḓo fhedzisela ndi khou zwi vhona uri zwo no bva nga nnḓa ha ndango yanga.

Ee, kha dzi kiḽiniki nnzhi kha tshifhinga tsha zwino vho no vha na dzi genereitha, dzi genereitha dzi dzi tikedza arali muḓagasi u siho zwi amba uri vha vha vha tshi khou kona u shumisa genereitha. Maḓi maḓi vha a kona u ḓivhidza vhathu vha ḓa vha fiḽa mathannga uri dzi kiḽiniki dzi vhe na maḓi naho arali maḓi a shango ṱuwa, ano maḓuvha vhathu vho no ḓi vha na dzi bisinese dzo kelela vhathu maḓi, ndi nga dzi goloi dzavho vha tshi ya vha tshi shela kha mathannga nazwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi dzula zwi zwi hone kiḽiniki, hu vha hu na backup ya thannga ine ya vha uri i na maḓi ane a nga kona u thusedza vhathu.